Ukuze abasebenzi balungiselele ukusingatha imicimbi emikhulu, kubalulekile ukuba babe nezinhlelo eziqondile zokubaqeqesha nokubathuthukisa. Nazi izinhlelo ezingase ziqaliswe. Izifundo zokuqeqesha ngokuphatha imicimbi, ukuqeqeshwa kwezokuxhumana nokwamukela izivakashi, ukuqeqeshwa kwezokuphepha, izifundo zokusebenzisa ubuchwepheshe, ukuqeqesha ngokuphatha abasebenzi, izifundo zamasiko nokuhlukahluka, kanye nokuzijwayeza imicimbi.

Inkundla yezokuxhumana igcwele ngobuciko obumangalisayo, nokusungula okukhulu. Enye iphrojekthi engike ngayibona eyayingigqugquzela kakhulu, kwawukwenza amakhandlela enziwe ngesandla. Ngayibona ku-Instagram, umuntu akha amakhandlela ngezimbali zomile, amafutha anamakha, nezintsha zokuhlobisa ezahlukene. Ngagqugquzeleka ngoba le project yabonakala ilula futhi ijabulisa, ngoba uyakwazi ukuyenza ekhaya. Ngemuva kwalokho, ngathenga izinto ezisemqoka njenge wax, amafutha anamakha, izitsha, nezibambo zamakhandlela. Ukuzama ukwenza ikhandlela lami lokuqala, kwangifundisa ukubekezela, ubuciko, nokuthi izinto noma into enhle ingakhiwa ngezinto ezilula.

Mina, njengoNtozabantu Mbonambi, umphathi weqembu engilithandayo kakhulu. Ngiyakuqonda ukuthi ukuphatha iqembu lemidlalo akugcini nje ngokwenza isu lokuwina, kodwa kuphathelane nokukhuthaza, ukuhola, nokwakha ubumbano. Amasu okukhuthaza abadlali, ukubazisa njalo, ukufaka abadlali ezinqumweni, ukugcina umoya wobumbano, kanye nokufundisa ukuzimela, nenhlonipho. Ukusingatha isimo esinengcindezi ephakeme, ukuphefumula nokuthula, ukusebenzisa abaholi bangaphakathi eqenjini, ukulungiselela ngokweqiniso, ukugcina ukugxila kweqembu, kanye nokuhlala ethembeni.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo yesikole kunomthelela omkhulu ekuthuthukisweni komfundi jikelele. Hhayi, ngokomzimba kuphela, kodwa nangokwengqondo, ngokuziphatha, nangokwenhlalo. Ukubamba iqhaza kwezemidlalo kwakha umuntu ophelele, onekhono lokusebenza nabanye, onomzimba ophilile, onesibindi, futhi okwazi ukuphatha ingcindezi. Lokhu kumlungiselela kahle ukuphila emva kwesikole, emsebenzini, emphakathini, nasempilweni yomuntu siqu.

Uma bengingenza umsebenzi ongangenisa imali ihora elilodwa nsuku zonke, bengizokhetha ukudala okuqukethwe, njengokwenza izimfundo ezimfushane, izeluleko noma amavidiyo amafushane ku-YouTube, TikTok noma ku-Instagram egxile endaweni engiyaziyo kahle. Isibonelo, ezemfundo noma impilo engcono. Kungani ngikhetha lo msebenzi? Ngoba ingangenisa imali yesikhathi eside, kufinyelela kubantu abaningi, ukwenza okuthandayo kube ngumsebenzi, futhi izindleko zokuqala ziphansi.

Yebo, ngike ngezwa ngoJezel Mngoma, umculi nomdwebi owaziwayo, owaqala umsebenzi wakhe wokudweba njengento yokuzilibazisa. Indlela akwazi ngayo ukuphendula into ayeyenza ngokuzithokozisa, yaba umthombo wemali, ingimzekelo oqhakazile wokuthi, ithalente elihlanganiswe nomgomo wokuqonda imakethe, lingakhiqiza impumelelo enkulu. Nazi izindlela engicabange ukuthi wenze lokhu ngazo. Waqala ngezinto azithandayo, wasebenzisa izinkundla zokuxhumana kahle, wakha igama lakhe, waqala ukuthengisa ngobuchule, futhi ufundile, futhi wathuthuka.